Ndingabaxelela ukuba mabaqaphele. Banintsi oodadewethu nabafowethu abasilahlakeleyo sibangcwaba bebulawa ziimoto. Ngako ke mabaqaphele phambi kokuba umntu awele umgwaqo, makajonge ekunene aphinde ajonge ekhohlo ukuba ayikho imoto ezayo awele. Kwaye mabahambe kwindawo eyenzelwe abantu abahamba ngeenyawo. Baphinde baqaphele bangadlaleli emigwaqweni.

Kukuba ndiqinise izohlwayo okanye ndenyuse izohlwayo koonoteksi abophula umthetho. Ndinike imvume yokurhoxiswa kwanoteksi okanye koonoteksi owephulileyo lo mthetho. Ndandise uhlolo olusemgaqweni ukujonga izithuthi ezigcwele kakhulu. Ndiqeqeshe nabaqhubi nokubalumkisa ngeengozi ezibangwa ngulo monakalo.

Kukuba namaxesha atshintshatshintshayo, imali ingena oko kutshiyane ngendawo endiqhuba kuyo. Uvumelekile ukwenza nantoni na oyithandayo ngexesha olithandayo. Kukuzisebenzela, ukuhlangana nabantu yonke imihla kwaye ubone abantu abatsha.

Kukuba balandele imithetho yomgwaqo. Mababonakale ezimotweni. Mabaqhube bazikhusela. Mabasebenzise izandla ukwenza uphawu kwabanye abaqhubi. Mabanqwaze isigcinantloko.

Ukubiwa kweentambo zombane kunokuphazamisa unikezelo lombane ezindlini, kumashishini nakwizisiseko ezingundoqo, ezifana nezibhedlela. Nto leyo ekhokelela kwiingozi okanye kwingozi yokhuseleko. Enye into ibangela ukuba oololiwe bangqubane, babeke abagibeli esichengeni. Kwaye oko kunokubangela ukufa kubantu.

Mntwana wam, akudlalelwa emgwaqweni. Phambi kokuba uwele umgwaqo, ujonga ekunene uphinde ujonge ekhohlo, ubuyele futhi ujonge ekunene. Ukuba akukho sithuthi sizayo uwele. Yidedele imoto endleleni. Ungadlali ngezinto ezibukhali endleleni. Awuyicholi into elahliweyo.

Sasigibele iteksi ndilibangise esikolweni kwidolophu yaseMtata. Sithe xa sidlula ePort St Johns, iteksi yabhayiza emgwaqweni. Yangena kwelinye icala lomgaqo iphinde ibuyele kwelinye. Kwakuzizijwili etekisini, andizange ndithandaze ndambiza ongabonwayo. Sancedwa kukuba zange kubekho moto ezayo ngaphambili kwethu. Nomqhubi zange othuke kakhulu, wakwazi ukuyibamba sasinda kanjalo ke.

Into abanokuyenza kukuba bamkele ngothando abakhenkethi baphesheya. Baphinde bagcine iilokishi okanye ilokishi icocekile. Bakhuphe okanye bachonge abantu abazobonisa abakhenkethi ilokishi lonke kunye neendawo ezibalulekileyo.